Ukuba ngitshela abantu ukuthi konke lokhu abakuzwayo ngami, akulona iqiniso. Ngingumgqugquzeli weqiniso, futhi ngi-phromotha okuqukethwe okwangempela.

Ukuba bazokuhlola ukuthi ngabe uhlezi uphromotha izinto ezisemthethweni na? Uma kungenjalo angeke bakuqashe.

Izinhlelo engaziyenza ukuze ngiqoqe idatha ukuba ngibhale phansi konke konke kwemiphumelo yemikhankaso futhi ngiyehlukanise ngibone ukuthi yimiphi ephumule ephumelela kakhulu.

Kulapho ngathola ucingo oluvela esibhedlela ukuthi, umkhulu wami akasekho emhlabeni.

Umthelelo wokusebenziswa kocingo emphakathini ube muhle kakhulu ngoba wenze izinto zaba lula ukuze abantu bakhone ukuxhumana ngaphandle kokuba babonane ngokwenyama.

Izinkundla zokusakaza bukhoma ekutholeni nakusetshenzisweni kwezingoma. Izinkundla ezisisize kakhulu ukuba sithole umculo omusha i-inthanethi. Inthanethi kulapho singena khona sihlole ingoma esiyidingayo entsha ephumile, kanye no-YouTube, uye osisizile kakhulu ekutholeni umculo omusha.

Ukuba uxwayisa abantu ngobungozi bokusebenzisa . Uxwayisa abantu ngokusebenzisa izindlela zokuxhumana ngendlela engafanele ukuba uma bengathola lana besebenzisa iy'ndlela zokuxhumana ngokungafanele bazojeza noma bazoya ejele.

Umkhakha womculo uyathuthuka uma ukhiqizwa yi-AI, ngoba yizinhlelo lapho abantu baxhumana kakhulu khona.

Ukuba ameme wonke umuntu, futhi angaxasi, angachwasi ngobulili, ukuthi wonke umuntu unelungelo lokuwa ulalele isiteshi somphakathi.

Ngifuna indawo evulekile indawo enempilo efana nepaki, lapho wonke umuntu azobe ekhululekile khona futhi ihlobo lwengoma engiyidingayo. Ingoma ethulile ekhalela phansi ehambiselana nendawo yami.

Ingoma yekhava ingaphumelela uma ingafani kuneyokuqala.

Lokhu kusuke kuyenzeka emqondweni womuntu, ukuba akhumbule ingoma eyakudala yingoba isuke leyo ngoma inomlayezo kuye, noma isuke imkhumbuza umuntu ongasekho emhlabeni.

Ukuthi i-inthanethi yakhona iyashesha, yingoba ngiyazi ukuthi i-inthanethi iyasiza kakhulu kumakhalekhukhwini.

Ukuthi yonke into oyidingayo ezinkundleni zokuxhumana uyayithola, futhi yenza kube lula, ngoba nezindleko zakhona azidli kakhulu ephaketheni futhi ithembeke kakhulu.